Lo mba uthanda uba ngumba obaluleke kakhulu kwaye ke uxhomekeke ebazalini okanye ilali leyo ukuba abantu bafundiswe njani, abantwana bafundiswe njani. Ngokwam njengenqununu yesikolo okanye utitshala wesikolo, ndingazama ukudibana nabantu abasemagunyeni bayo loo klinikhi leyo ukuba kuthethwe ngalo mba. Kujongwe ukuba bagula kangakanani na abantu abame ngeenyawo, ukuba imeko yabahleli bona injani na kwaye ke abantwana bayafundiswa nakweyiphi na indawo. Kungafundiswa abo bantwana abo ukuba mawube khona umehluko phakathi kwabo nabantu abadala njengoba kusitshiwo ke kuthiwa, ilali ifundisa umntwana noma ngomphi na noma ngokabani na.

Ngabantu abaye bathi bafumane ulwazi ngokokufunda nangokwenza i-research abaye bawajonge laa mayeza bajonge neebhrendi ezi. Abantu nje basekuhlaleni abazifunela uncedo abaye bayijonge into enintsi yokuba amayeza abhalwe njani, kangangoba abanye abantu baye bangawazi loo mayeza ngoba umntu uye aye ekliniki eyofuna iyeza engazi uba uzofumana iyeza elinjani. Loo nto ke ithetha ukuba abantu abawazi kakhulukazi amayeza okufuneka uba bawufumane, ngaphandle kokuba umntu uyayazi into ayifunayo. Kodwa abantu abanintsi akuye kwenzeke kufumaniseke uba bazokwazi, linani nje elimbalwa elingazi.

Ewe, ndiyacinga uba abantu abadala baxatyisiwe ngurhulumente baphinde baxatyiswe nangabanye abantu abahlala nabo. Kodwa ke iphinde ibe khona nento encinane eyenza kube khona ukudeleleka. Kuxhomekeke ke naloo mntu omdala naye ukuba ingaba uziphethe ukuba abe ngumntu omdala na kwiinto ezifana nokuba afumaneke kwiindawo ulutsha apho luhlala khona elingamboni njengomntu omdala naye. Kodwa ke baxatyisiwe abantu abadala ngoba banezibonelelo abazifumanayo kurhulumente, baye bafumane nemali yendodla bafumane nokuba babe ngabantu bokuqala xa kuthiwa kuyiwa endaweni zokuthenga. Izinto nje ezinjalo.

Yeyona nto ekungafuneka yenziwe yokuba kufowunelwe abantu abakwiindawo eziphezulu abanazo iinkonzo zokuba bakwazi ukunceda abantu. Ngoba namalinge esingawazama thina singabantu basekuhlaleni, ngeke sikwazi ukufikelela kwezinye izinto nakwezinye iindlela ezingakwazi ukuthi zihlangule kwaye zincede abantu kwaye zibe zizinto ezingakwazi ukuthi abantu nabo bazifumane bengekho sengxakini. Into endiyibonayo ke kungafuneka sizame ukufowunela wonke la maziko la angaba noncedo ekutheni abantu bahlangulwe.